Izinto ezingikhathaza akakhulu mayelana nendlumboleko, ukuthi uma ngabe sengihluleka ukuyikhokhela, ngizomisa akanjani, uma ngabe sengiyahluleka ukuyikhokhela indlu. Yiyo into nje engikhathazayo akakhulu.

Angizizwa nje, angijabulile akakhulu ngokuthi ngiyakwazi ukufaka imali ngokushesha angisebenzisa, ini umakhalekhukhwini wami, ngoba, ngoba kunokwenzeka ukuthi uyafisa ukuyofaka imali, maybe ebhange uthole, uthole akugcwele, yabo. Manje angizizwa angijabulile kakhulu ukuthi ukuthi ngiyakwazi ukufaka imali angisebenzisa umakhalekhukhwini wami, kalula nje.

Kungenza ukuthi angizizwe angijabulile ngoba, ngoba asengiyabona ukuthi akulula ukuthi umuntu ethole imali noma kuthiwa uhlala kude usebenzisa ifoni ukuthi njena umfakele. Lokho, lokho akungenza ukuthi angijabule ngoba njena angiyabona ukuthi idijithali iyakhula ngaso sonke isikhathi.

Ngicabanga ukuthi isimo khona asinzima kakhulu, ngoba akubi lula ku ini, ukuphila ibhange alingekho, ngoba awazi ananokuthi umuntu ungamsendela akanjani imali ibhange uma lingekho, noma imali ungayikhipha akanjani. Ibhange alibalulekile ebantwini uma ngabe alikho lokho njeya kwenzeka ukuthi impilo ibe nzima, uyizwe ngathi imile, ngoba imali kumele uzuye kumuntu uyomnikeza ngesandla. Kanti ibhange uma likhona, noma uyakwazi ukuthi umuntu umfakele noma nangefoni.

Ngingabheka ngenye indlela. Into engenza ukuthi angisho lokho ukuthi, angeke akuze kube lula ukuthi, ukuthi sengingamnikeza imali ephathwayo ekubeni ehlala kude, ngingathatha imali angiyifake kuphi kuphi ebhange abese njena angiyamsendela imali, angisebenzise umakhalekhukhwini.

Ngingasebenzisa izimpikiswano ezokuthi ngingahlala nalo phansi, ngilitshele mayelana nokubaluleka okumshwalense owomngcwabo, ngilincenge ukuba aliwujoyine umshwalensi owomngcwabo, ngoba umshwalense womngcwabo ubalulekile. Esikhathini esamanje akukho lula ukuphila uma ngabe ungenawo umshwalense womngcwabo ngoba ikusasa angeke wazi ukuthi likuphatheleni.

Imizwa yami iphoxekile akakhulu, angifuni ukuqamba amanga, ngoba umhlinzeki owe-forex uyena umuntu abengimethembe akakhulu ukuthi uzongisiza lapho nalapho, kodwa yena ubenginikeza izibikezelo ezinganembile sonke angalesikhathi bengimethemba. Ngiphoxekile nje kakhulu, angifuni ukuqamba amanga, ngoba bekuwumuntu bengimethemba ukuthi uzongifundisa lokho nalokho, kodwa ungiphoxile.

Ingxoxo angingayenza ukuthi ngihlale phansi namalungu omndeni, ngixoxe nawo, ngiwatshele mayelana nomngcwabo. Izinselela engase angibhekane nazo, angabhekana nezinselela ezokuthi, kumele angazise abantu mayelana ngomngcwabo, futhi kumele, kumele akube khona ananemali, mhlambe, mhlampe imali yokuthenga ukudla, maybe yini, i-catering, iy'tulo yabo. Yizona izinto engingabhekana nazo lezo.

Into mina engenza ukuthi, ukuthi angizizwa ngaleyondlela ukuthi, ukubolekwa okwemali yomuntu siqu akusona, ini isixazululo kwemali esikhathini esifishane, ngoba uma uzoboleka imali uyiboleka ungenayo, manje kuthatha isikhathi ukuthi uyikhokhe, yabo.

Izinto mina engingazicabangela uma ngabe sengihlele ukuqala umndeni, ngingaqale angicabangele ukuthi imali yini nginayo, eyokuthi maybe, asengakwazi ukuthi ngiqale umndeni. Umndeni wami uzophila impilo enjani. Ya, yikho lokho .

Izicu eziyi, eziyinhloko ezenza amapulatifomu anemali eselula aphumelele, ukuthi abantu akumakhalekhukhwini wabo, banamapulatifomu amabhange wabo. Manje abayakwazi ukungena kumabhange wabo abasebenzisa umakhalekhukhwini, noma noma bangafikanga ebhange, kodwa nje abayakwazi ukungena ebhange labo basebenzise umakhalekhukhwini benze abafuna ukukwenza, yingakho amapulatifomu ene iy'ndlela anemali, enemali eyeselula and ephumelela kangaka ezindaweni.